Bothata ka ho latela tekesi ka hare ho renke ke hore o tshwanetse o emele hore e tlale. Haholoholo ha ele tekesi e yang moo ele horeng batho ba bangata ha ba ye teng e batla e nka nakonyana hore tlale. Jwale ena oe fumanang thoko ho tsela kapa o we emisang, o sontso palama, wa tsamaya o ya moo o yang teng. Ha o hloke ho e emela hore e tlale.

Ha ke motho ya sebedisang bese, ha ke soka ke palama bese. Bese ke e palama feela, ke qetetse ho palama bese ka maeto a sekolo le ha reya mafung. Empa bese ha se ntho e ke e palamang hohang.

Ha hona letho le nkileng ka le etsa empa hee, ke ile ka tsheha ha e mong wa rona a la ema a botsa hore ke maphela a habo mang a ka beseng. Hoba jwale bese tsa Durban ha dina maphela.

Ne ke hlola ke sheba ntate wa ka hore o etsa jwang ha kena ka koloing. Ebe mohlang se ke le motelelenyana ho fihlella mariking manene, ke ha se ke itlwaetsa hee ho ntsha koloi ka jareteng ha ke tlo e hlatswa. Hwa ya waya, ke ha se ke ronngwa hore ke lo tshela petrol-e. Hwa ya hwa ya, ke ha se ke rongwa hore ke lo lata mme setopong, ke late nkgono kae-kae, ke ye shopong ke lo reka bo eng-eng. Ee, ntho e kileng ka ithuta yona ke melao ya ho kganna le melao ya tsela feela. Empa ho kganna ke ile ka itlwaetsa ka ho sheba ntate hore o etsa jwang ha kena ka koloing ya hae.

Ee, yona e kile ya nketsahallang. Empa hee ka lehlohonolo, motho ene ke ile ho yena tsatsi leo, o ile a kgona hore a lefe mokganni. Yaba hee sekoloto se sala pakeng tsa ka le yena.

Theko ya mafura yona ha e nyoloha, e nyoloha ka sekgahla se hodimo empa ha e theoha, e theoha hanyenyane feela. Jwale ho molemo hore hangata motho o sebedise dipalangwang tsa setjhaba. Ka ntle le hore hee, ebang moo o yang teng o tlo hloka ho ya ka nako eleng hore dipalangwang tsa setjhaba ha di fumanehe kapa ha di fihle moo o yang. Moo hee, o ka itshebedisetsa sepalangwang sa hao sa poraefete. Empa ke toboketsa haholo taba ya ho sebedisa dipalangwang tsa setjhaba hobane ke yona tsela ya ho boloka tjhelete.